Mna ndicinga uba ngokoluvo lwam ndicinga uba yibhasi into ekhuselekileyo, kuba kaloku ibhasi yona ibanazo ezaa ndawo ezenza uba ingahambi kakhulu, ingabaleki, mayibaleka iyakhala. Ithi tititititi. Ke ngoku ke ndithi ngeyona ebalulekileyo ekhuselekileyo ibhasi kuneteksi. Ngoko ke kwaye ibhasi yona njengoba yona inabakhweli abanintsi kuye kucace uba kaloku iyakwazi ukwenza isipidi singabikho kakhulu.

Ngokwempendulo yam ngokoluvo lwam mna ndicinga uba ibhasi engenayo idekha ngeyona ekhuselekileyo kuba kaloku yona lena inedekha kulula ukuba iwe ukuba isendaweni ewisayo kulula kuba kaloku yona inkulu, iphakamile. Kanti yona lena engenayo idekha akululanga ukuba iphephetheke iwe okanye itshayiswe zezinye kuba kaloku yona iphantsi ayinayo idekha. Ngoko ke ndicinga uba ngiyo kaloku ekhuselekileyo kunalena enedekha.

Ewe, kaloku ndingathetha nomqhubi nditsho ukuba ndicela ukufaka imali ekhadini lam kuba kaloku ezinye iibhasi ziyakwazi ukufaka imali ekhadini ngoku sowuphaya. Ukuba akakwazi ukuvuma ke mhlawumbi ndingayiyeka ke ibhasi ke indishiye ke ihambe ke ibhasi mna ndishiyeke kuba kaloku akavumanga umqhubi webhasi. Okanye ndingacela umntu onekhadi lebhasi andibhatalele kwibhasi mna ndimnikeze imali esandleni. Ngoko ke ingenza umsebenzi lula.